Mo setsong sa me, setso sa baTswana re apara diaparo tsa setso tse di nang le bokao, botswerere le seriti. Diaparo tse di a farologana go ya ka maemo a botshelo go akaretsa lenyalo, dipoko, meletlo ya setso le tiro e e tlhomameng. Diaparo tse di tlwaelegileng tsa basadi tuku, tšale le diteki tsa letsopa, tsa banna khiba, motlotlo le mme gompieno re di bona diaparo tsa setso di kopantsweng le tsa sešweng.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong le e e tlotlegang jaaka di-conference mme ebile ke sone se se tshwanetseng go rotloediwa, ga go sepe se se kgatlhang le se se bontshang boitseanape jwa gago jaaka go apara moaparo wa setso mo tikologong ya semmuso.

Ke nagana tshadi kgotsa leteisi ke moaparo wa setso o montle wa basadi ka gonne o bontsha seriti le tlotlo, o rotloetsa boikgantsho jwa semorafe, ke moaparo o o bontshang botshabelo le ka nako e le nngwe.

Ee, diaparo tsa setso tse dikhutshwane di ka nna le seabe mo go rotloetseng bana go tsaya moaparo o sa siamang jaaka tlwaelo. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go tlhaloganya gore moaparo wa setso o ne o na le bokao jo bo rileng mo nakong ya teng mme ga o a tshwanela go dirisiwa jaaka lebaka la go .

Fashion le diaparo di bontsha morafe le setso, dibaga di supa maemo kgotsa lenyalo mo setšhabeng, dilwana tsa go ikgabisa di bontsha tumelo bogologolo le tlotlo. Seabe tsa tsone, di bontsha dingwao, moletlo, lenyalo. Di supa ditumelo, botshelo, di ama tsela e motho a lebegang ka yone botho le boitshepo.

Moaparo, mosadi yo o nyetseng o tshwanetse go apara leteisi, tlhapa kgotsa mosese wa setso go ya ka morafe go supa tlotlo, boikarabelo gore o fetogile botshelo ke mosadi wa lelapa.

Gantsi di dirwa ka letlhaka, leteisi, masela a mmala le khutlhotharo. Di dirwa ka tsone ka gore di matlhagatlhaga, di kgona go dirisiwa mo meletlong e e farologaneng gape di bontsha setso, maina a diaparo, tshito, leteisi, motlhakola, khiba le thobane.

Setso le diaparo tsa basadi di amanang ka go bontsha boitseanape, tlotlo le maemo a mosadi mo setšhabeng. Mosadi yo o nyetseng o apara leteisi, diaparo di tlhalosa dingwao le botho jwa setso.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, go kopanya tse pedi go boloka setso se tshela le go ikaelela mo mafelong a sejwalejwale.

Ditso di tlhotlheletsa diaparo ka mebala, sebopego le mokgwa wa go apara go ya ka ngwao ya morafe. Diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa ka go bontsha hisetori, tlotlo le boitseanape jwa setso mo meletlong.

Ee, fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka go tlosa melelwane magareng a diaparo tsa bong, e bontsha gore mongwe le mongwe a ka apara sengwe le sengwe ntle le kgethololo, e dumelana le metlha ya segompieno e rotloetsang tokafatso le tekatekano ya bong.

Ditiragalo tsa hisetori, bosetšhaba le meletlo di rotloeditse basadi go apara diaparo tsa setso. Diphetogo tsa loago, tokafatso ya ditshwanelo tsa basadi e dirile gore ba apare ka kgololosego, tlhokego ya madi e dirile gore basadi ba iketle ba apare ka tsela e e bonolo ebile e le e e sa tureng.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso ka mebala masela le mekgwa ya kgale mo design-eng tsa sejwalejwale, seno se bontsha tlotlo le tlhokomelo ya boswa mme fa se diriwa ka botlhale ga se tseye setso ka dikgoka.

Leteisi le e dirilwe ka disenyo tse dišwa le mebala e mešwa, o segilwe boswa go nna bokhutshwane kgotsa go kopangwa le jean, thito e apeilwe ka mokgwa wa sejwalejwale e kopantse setso le fashion-e, dikao tse dintšha di dira gore diaparo tsa setso di tshwanele babogedi ba segompieno ka botoka.